O ka kgona go dirisa mafaratlhatlha jaaka Instagram-e le TikTok go bontsha bokgoni jwa gago ka go itsaya di-video, wa recorde-a o dira bokgoni ba gago mme wa kgona go bona ke batho ba bantsi batho ba e leng gore ga ba le mo Aforika Borwa mme ba go kgatlhegela ba kgona go thusa wa tswelela wa kgona go itirela letseno ka bokgoni jwa gago.

Ditshegetso tsa madi di ka thusa bašwa le baagi ba Aforika Borwa ka go tsweletsa ditshegetso, bokgoni le maiteko a bašwa ka go ba ntsha le mo straat-eng, ka go bantsha le mo go direng dilo tse e leng gore ga di a siama, di a ba tsenya mo dilong tse e leng gore di siame di ka tsoga ka moso di ba isitse kgakala ba kgona go itirela bophelo ka tsone ba kgona go iphedisa.

Metshameko e botlhokwa mo dikolong, e ka rotloetsang bana go tshameka le gore ba nne matlhagatlhaga ke metshameko ya go tshwana le bo bolo, metshameko ya go tshwana le di-netball-o, metshameko ya go tshwana le go taboga, ba , jalo le jalo. E ba thusa gore ba nne matlhagatlhaga e ba rotloetsa gore ba tshameke ba iponele ditalente tsa bone ba feleletsa ba.

Ditsela tse di molemo tsa go aga setshwantsho se se siameng ka ga maikemisetso a gago ke go dula o kwala dilo tse di siameng ka maikemisetso a gago, ke go dula o dira di-video o bontsha maikemisetso a gago a siameng a mantle gore ke eng gore batho ba kgone go bona, ba bone maikaelelo a gago, ba kgone go bona maikemisetso a gago mme ba go sala morago le bone ba kgone gore ba dire dilo tse di siameng.

Nka mo thusa ka go mo direla nako ya sengwe le sengwe gore a itse gore nako ya motshameko wa gage a o ratang ke go tsoga nako mang go ya ka nako mang, ke ura tse kae and then le gore tse e leng gore o tlhoka go di dira le tsone di sa mo thibele mo dilong tse a di ratang ke eng le eng mme jalo ke a mo thusa gore a kgone go tsamaisa nako ya gage sentle a kgone gore a dira sengwe le sengwe se se botlhokwa se a tshwanetseng go se dira ntleng le go mo thibela mo go direng metshameko a e ratang.

Go botlhokwa gore lefatshe la rona le tsene metshameko ya di-olympic-e. Go botlhokwa ka gore di kgone go beya lefatshe la rona kwa pele, le kgone go beya di-country tsa rona ya Aforika Borwa ko pele, dipoleke tse dingwe di kgone go bona di-olympics tsa rona ka kwano le go godisa naga ya rona.

Se se dirang gore bana ba tlwaelane ka bonako ke metshameko e ba e tshamekang, o fitlhela ba sa itsane mme ba rata motshameko o o tshwanang, ba rata motshameko o o rileng, ba feleletsa ba kopantsha ke motshameko o gore ba feleletse ba itsane.

MaAforika borwa a ka ema otlhe, ba ka tshwarana matsogo gore ba kgone gore ka dinako tsa ditiragalo tsa botšha ba ditšhaba, ba eme botlhe mme ba thusane, ba nne seopo se le sengwe.

Maikutlo a ka a ka itumela mme maikutlo a ka a mangwe a ka se itumele gonne ke paka ya mariga, ba tsamaya beke yotlhe, ka jaanong, ga ke ikutlwe sentle gonne mariga go tsididi. Ke go batla go itse gore a ngwana o siame, a ngwana o apere, a ngwana o jele ko a leng ko teng, o futhumetse, o siame?

Ga bana ba tshameka metshameko ya bone go fitlhela le letsatsi le phirima, maikutlo a ka a ka se nne sentle a ka kwata ga ba tsena bosigo mo ntlung ba goroga gae bosigo gonne ga go a babalesega gore ba ka tshameka bosigo gonne bana ba utswiwa, bana ba robadiwa bana ba dira kana dilo tse di sa siamang mme fela a nka se rate nka se dumelane le seo ga ba tlhole ba tsena ba goroga gae bosigo.